Njengomphathi weqembu lami engilithanda kakhulu eleKaizer Chiefs, ngingaqinisekisa ukuthi abadlali bami bonke bathokozile and ngangingayenza isiqiniseko sokuthi bafithi for igemu before badlale nanokuthi emotionally nasemzimbeni ngabe ba-right yini for ukuthi badlale leyo gemu. Ngoba-ke siyazi sonke ukuthi imidlalo nomdlalo ihlezi inengcindezi yakhona. But mina into engingakutshela nje abadlali bami ukuthi abakhiphe konke abanakho laphayana egrawundini ukuthi ke siyawina noma akunjalo kodwa nje bona mebenza okungaphezu kwamandla abo, sibonga khona lokho.

Njengoba ikhansela ifuna ukwethula uhlelo lwezemidlalo lokuthuthukisa abantu abasha, imidlalo engingafisa ukuyibona lapho, ngingafisa ukubona ibhola, ngingafisa ukubona ukubhukuda, ngingafisa ukubona i-rugby, ngingafisa ukubona i-netball. Kungani ngisho lemidlalo yo-four, lemidlalo ngiyayithanda kakhulu and lemidlalo idinga ukuthi umuntu akwazi ukuthi azi-discipline-e. So, ngingathanda nje ukuthi ngibone lemdlalo yo-four.

Ukubona kwami, ave kubalulekile ukuthi phambilini ukuthi nikhethe abantu abazohamba bayonimela, especially esimeni esokubhukuda, kubalulekile ukuthi labo bantu baqeqeshiwe nanokuthi ngesikhathi baqeqeshwa nikwazi ukubona ukuthi okay, amandla aleyo muntu afika kuphi. Mhlawumbe uyakwazi ukubhukuda kodwa angafiki emanzini la asuke eseshona aphansi kakhulu. So kubalulekile nikwazi ukuthi ama-points akhe i-weakness ne-strong point yakhe lomuntu osuke ezomela iziqembu ukuthi ikuphi. And kubalulekile futhi ukuthi ukuze lesi sigameko esikanje singaphinde senzeke, akube khona ukuthi abantu bazivivinywe bazivocavoce before bayongenela umncintiswano onjengokubhukuda ngoba amanzi ave eyingozi-ke futhi.